Kungithinta khulu ngombanyana imali kanengi esiyirholako yincani iphelela kuthikithi lebhesi, ukuthi bayikhuphule kungcono bayehlise nofana bayikhuphule kancani khulu, ngombananyana imali yebhesi yinengi kodwana ingconwana kuneye-taxi.

Ngombanyana lona ithikitheli lingconywana kunokukhwela ngokhetjhi nofana ukhwele i-taxi khulu ngeentengo zokubhadela.

Kubalimaza khulu ngombanyana imali ebayiberegelela emakhitjhini abayisebenzela emakhitjhini yincani khulu imalabo, bayalila kukunje ukuthi iphelele ethikikhini akunanto ebayenzako ngombananyana yincani imalabo le abasakghoni nokuzithengela i-airtime begodu abasakghoni nokuzithengela nokukherisa abentababo sebaberegela ithikithi.

iinthuthi zamabhesi ziinthuthi zomphakathi u-government naye omkhulu lo thana naye uyafaka isandla arhelebhe iinthuthi zomphakathi ukuze zingakhuphuki iimali zama-taxi ngombana abanye abantu imali abayisebenzako yincani khulu for ukuthi kungakhutjhulwa amathikithi. Mina ngombonwami kungamele kukhulunywe no-government afake isandla eenthuthini zomphakathi ukuze nakukhuphuka ama-petrol nama-diesel iinthuthi zomphakathi zingasikhuphukiseli iimali zokubhadela ngombanyana abanye abantu abasebenzi noma basebenza basebenzela imali encani.

Kufuze kuqalwe bonyana i-petrol nofana i-diesel ikhutjhukiswe kangangani emphakathini, gamare lapho ama-b thikithi la webhesi nawo akhutjhulwe kancani begodu kuqalwe nokuthi ibhesi ingcono khulu kune taxi.

Awa kwamele angenelele nanoma iimbesi lezi ziba nekinga nofana kwenzeke ingozi nofana esinye isithuthi sinekinga avele ayilungise yena afake isandla naye njengo rhulumende.

Iye kungabadosa khulu ngombanyana zabe yehlile bazokuqala bonyana baberegisa malini eenthuthini zabo, eenkoloyini zabo begodu bazokuqala neembhesini ukuthi baberegisa malini, kusukela lapho bazokubona ukuthi ngiyiphi umbono ongcono.

Vane kubujamo obufana nokuthi kukhuphuke i-petroli namkha i-diesel namkha vane iinthuthi ezinengi zomphakathi vane sezimotjheke khulu vane sebafuna imadlana leyo yokobanyana balungise iinthuthi zabo.

Godu ukuqatjangelwa bayaqatjangelwa nabo, kodwana ngesinye isikhathi bayayikhuphula ngaphandle kokutjheja, ngaphandle kokucabanga ukucabangela abanye abantu kusuke bazicabangela bona nabo ngokuthi nabo bazokuluza imali.

Iye, ngombana bona kanengi iinkinga abanazo begodu zabo iinthuthi azibi neenkinga ezinengi begodu ababi nekinga ye-diesel namkha ye-petrol ngombana bathela ngakanye bayithela iba yinengi khulu ingakho ikinga bangayiboni.

Iye, mbono omuhle khulu loyo ukuthi baphungulelwe imali ngombana abanye imali le baqalene nayo begodu ayikho enye imali engenako ende begodu abantu laba badala eentweni ezinengi jemde baphungulelwe.

Kufanele abogogo babe namakarajana wabo wokukhwela emabhesina wabo babodwa ukuze sibone ukuthi lo mumuntu omdala begodu urhola i-SASSA kodwana kwamele kube nabantu abagadako ukuze kungenzeki ubugebengu.

Awa akumelanga baziqale ukuthi bahlala kuphi namkha bahlala i-distace engangani. Kwamele abantu abadala babe neenthuthi zabo ezizokukhamba ngesikhathi namalanga ahlukahlukeneko.

Kungabasiza ngokuthi nabo bazokghona ukukhwela bayokuthenga izinto abazifunako le kude ngombanyana abasakghoni ukukhwela begodu kungabasiza ngokuthi babe namakarajana wabo abantu abadalaba nabakhwelako namkha bagadangise umuno ngebhesina nabakhwelako ukuze babone nabo ukuthi abantwaba badala laba abatjha baberegise amathikithi lapho izokghona ukulunga beyikhambe ngomthetho.

Bangaphulelwa amaphesenthe ayiteti nofana ayifoti lapho nabo bangajabula khulu begodu angaba namalagi wokuqalelela abantu abadala.

Iye, ziyabatjhega ziyabaqala bezibaqalisise kobana ngombana nawuqeda ukukhwela ibhesi kuba nekarajana eliphumako lapha emtjhinini then ababeregi beembhesi nabafika phambili baqale ukuthi abanye abekho abakhwela namakarajana engasiwo.

Zikhamba ngefanelo elikhulu khulu nokuphepha ngombana nangibuzisisako eenarheni ezinye zangapha eSewula Afrika ezifana nabo-Kwagga ezifana nabo-Number Two bayangiqhazela ukuthi nabo emabhesini wangekhabo bayaqalisisa bebaqalisise ubugebengu kodwana kezinye iinarha kubhadelwa ngenyanga, ubhadela ekhampanini yebhesi nyanga yoke nawukhwelako ugadangisa umuno iyakuvuma uyadlula.

Ehlukumeza khulu emzimbeni lokha nawuyokukhwela ibhesi ngamalanga kukobana ugijimise ibhesi, ufike uyikhwele maqeda uyithole igcwele abantu swi. Kwamele ujame ngeenyawo bakubiza ukuphoritjha, ujame ngeenyawo i-awara loke ngapha usayokujama emsebenzini.

Ngicabanga bonyana kuyingozi khulu ngombanyana ibhesi ayinayo i-balance. Nayiyokukhamba endleleni enganasikontiri ingakutuka, ngesikhathi siphi nasiphi begodu amavili wakhona ayokuphela msinyana khulu, begodu enye into kungena ne-dust ngaphakathi ithuli.

Kusiza ngokuthi abantu abakhwela iimbhesi banengi khulu, angeze wafaka wenza umzila weembhesi, neweenteksi, neweenkoloyi endaweni eyodwa ngombanyana kubayisiminyaminya esikhulu. Kuyoba nabotsotsi, iinlelesi ezinengi khulu lapho.

Ngingakhulumisana nomtjhayeli otjhayela ibhesi le kobanyana nakabona iindawo lapha ngingazikhulula khona ajame, nami ngizikhulule ngombanyana akusirerhe ukusoloko ubambe okuphuma ngenzasi.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela yebhesi kukuthi vane sekukhuphuke iimbaseli, zikhuphuke ngokurarana nangokumangaza, vane kukhuphuke iimbaseli, yingakho imali yokukhwela namkha ithikithi lebhesi vane likhuphuke.

Kungombanyana abanye abantu abakghoni ukuzibandakanya ebantwini abanengi, abakghoni ukubasebantwini abanengi, bazifuna babodwa begodu abanye abantu abakghoni ukuqalana nemiphefumulo eminengi nofana umnuko ohlukahlukeneko. Abanye abantu bathi nabakhwela ibhesi vane ngizwe bathi ayibaphathi kuhle, bayadronkeka, babanesiyezi namkha baphathwa kugabha.

Intengo yeembaseli iwathinta ngokuthi umndeni uwathinta ngokuthi, uzokuthi sele uwonge imali yeembaseli yokuthi izokusa beyikubuyise lapha uyakhona namkha uthi ubeke imali yenyanga yoke ezokurhelebha yokuthi ikuphekelele beyikubuyise for inyanga yoke bakhuphule iimbaseli phakathi neenyanga ungakalindeli, lokho kutjho kobanyana iimbaseli le iyokutjhiya endleleni, angeke isaqeda inyanga.

Bathinteka begodu bezwa ubuhlungu khulu lokha nasele intengo yeembaseli ikhuphukile ngombanyana vanesele babalile bakghona nokonga imali, ngokuthi imali le manje izongihlalela inyanga yoke for isibaseli sokuthi ngifake i-petrol. Ibahlukumeza khulu ngombanyana vane bangakatjheji.

Iye, kulungile bona urhulumende abandakanye entengweni yeembaseli ngombanyana lokha nakukhuphuka amaranda nanyana ayehla nguye urhulumende kanengi oqalisisa indaba le begodu.

Iye, ikhona iinzuzo ngombana nawutjhayela ikoloyi yakho, ikololayanakho, ikoloyi ezijameleko uyakghona ukufika ngesikhathi lapha uyakhona, ngombana awukhambi ujama eendaweni ezinengi namkha awukhambi ungena okhunye ufuna ukwenza ezinye izinto. Ukhamba ngendlela yinye le owaziko ukobanyana izokuphosela lapha uyakhona.